Umuntu kumele ekholelwa kukamoya, ethandaze njalo ntambama ecele umoya obusisekile oyingcwele ukuthi ungene enhlizweni yakhe, njalo uma eyolala, ethi uyawuvumela ukuthi ungene enhlizweni yakhe. Ethandaza ecele ukususa wonke, kugqabuke wonke amaketange amsingethe, ephume elento le, efini elimnyama. Ekhohlwe ukwenza izinto zamasiko njengokushisa impepho nani nani, ngoba yena esengumuntu okamoya obusisekile ongafuni ukuhambisana nale zinto eyingahlanzekile zobumnyama.

Into engingayenza, ngingazama ukudizayina irempu eyakhiwe ngokhonkola, isiba nama-railings, nento yokubambelela khona umuntu uma wukuthi uyehla kurempu, ekwazi ukukhontrola, engadingi ukuthi kubekhona umuntu ozombrekisela isihlalo lesi sabakhubazekile. Phinde futhi ngenze sure ukuthi irempu ayikho ayimile kwintaba egqilazayo, ngabe intaba egqilazayo. So, kumele ibe yinde irempu yami. Nanokuthi ena ngizame ukugqugqumezela ukuthi abantu abakhubazekile basebenzise iyitulo lezo. Bangajwayeli ukufuna ukuthi umuntu emsize, ezama ukuzenzela yena ngoba manje ugcina ngathi usedinga omunye umuntu ukuthi ebeyindlela yokumseka.

Ukuqeqeshwa kwamacimi bomlilo kubalulekile ngoba yibona abawusizo lokuqala kuzo izimeni eyiningi esihlangabezana nazo. Abacimi bomlilo bazokusiza bekuwuthi umuntu ulimele, bazokusiza uma bekuwuthi amabhilidi ayasha, bazokusiza uma hlampe kuchitheke izinto ezinjengo-toxic watse, noma uma bekuwuthi hlampe umhlaba uyabhubha. Yibo abawusizo lokuqala and ukuqeqeshweni kwabo kubalulekile ukuthi babe-healthy, babe-fit ngaso sonke isikhathi, ngoba ibona abenzisa okwamaqhawe, we. Kumele bephendule kuqala bekwazi ukulamulela izimo ezibucayi. Abacimi bomlilo bafika ngisho kuthiwa kuneyingozi zeyimoto, imoto iyasha, yibo abakwazi ukukhipha umuntu emotweni. So, kubalulekile ukuqeqeshwa kwabo nabanye abaphenduli bezimo eyiphuthumayo.

Ezinye izinto eyinjengomasiko noma iyinkolelo zibalulekile, njengangokuthi ena ungayitshela ukuthi okunye kwezinto empilweni akubalulekile ngoba wena uwumuntu othizeni, kanti kukhona okuhambisana nawe. Uthola ukuthi lokhu bekuwusiko lakho, indlela okhule ngayo kini, nanokuthi into obukholelwa kuyona iba nomthelela ukuthi impilo yakho iba kuphi, iyangaphi noma kwenzakalani. So, nje kubalulekile ukulandela imigomo ekanje njengokulandela ukuthi isiko lokugeza kube kuhlatshwe imbuzi, kugezwa, kususwe amabhadi. Bekwenziwa ngisho endulo emndenini wakho, kubaluleke uhambisane nalokho ungaze uvelelwa ifu elimnyama kube ngazuthi uneyinkinga kanti uhlulwe ukulandela usiko.

Iyinganekwane eyivamile noma iyindaba abantu abajwayele ukuthi zisho ukuthi, i-vaccine iyona iba ne-tracker, ine-micro chip ukuthi ena uma ufake i-vaccine, indlela okwazi ukutholakala ngayo. Nanokuthi osomabhizinisi indlela, bathi osomabhizinisi indlela abazama ngayo ukwenza imali, ngokuthi bedayise ilento le, imithi esiza kwi-COVID. Kuphinde futhi kube ukuthi i-vaccine izokushintsha ubuwena, i-DNA yakho, kushuthi izokushintsha ugcine uphenduke umuntu osasilwane.

Bengingalandela iyinqubomgomo ngigqugquzele amalungu omndeni ukuthi elandele iyinqubomgomo zayo i-COVID, yokufaka amamaski, uyivalele endlini, ungabi uvanzi, uphume ngoba uyothenga izinto eyibalulekile. Ngoba eyi, abantu abaningi bahambile, amalunga omndeni, ngakho lokhu ukuthi bebesebenza ngeyikhathi ze-COVID, bagcine sebeyithola nabo sebethelekile. Ngingaxwayisa nje ukuthi bezame ukuthi beyibambe leso sikhashana ukuze iphele i-COVID, noma i-lockdown, beqhubeke namatohho khona singaze sishode abantu, namalunga omndeni besweleke, bethathwe ile sifo, lomdlavuza wesifo.

Ngathi uhulumeni bengasinikelelela ngamabhasi omkhandlu noma awesibhedlela ukuthi kuba nosuku thizeni, mhlampe kabili noma kathathu ngenyanga, kwaziwe ukuthi ena, noma ka-four ngenyanga, kwazi ukuthi ibhasi libakhona liyolanda abantu laba abahlala kuleziyindawo lezi eyisemaphandleni. Mhlampe kube nohlelo lokuthi kuyaziwa ukuthi ngomhlaka, mhlampe njalo ngoLwesibili, ibhasi liyeza lithatha abantu, batholakala esitobhini esisodwa, lifike libathathe lapho esitobhini esisodwa, behlanganyele khona. Libaqoqe noma lihambe libaqoqa ngeyitobhi, ngeyitobhi, libahambise emtholampilo, ngoba iyona ndlela.

UMbali kwamela ehlale ekhaya egcine eze-recover kwi-COVID ezetholakale ukuthi u-negative, azi naye. Ngoba kuyimvamisa ukuthi umuntu ebenayo i-COVID kodwa engayiboni iyimpawu zayo, engaguli nani nani. Lokhu sinciphisa amathuba ukubhebhethekisa lolu bhubhane le-COVID. Ngokuhamba kwakhe eye emcimbini uyokwandisa, uyothelela abanye abantu nge-COVID. Ngoba yena angazizwa engenankinga, engaguli indawo, kodwa i-COVID imphethe, utholukuthi uyi-carrier, uyena ahambe ethelela abantu. And indawo, into enjengomcimbi kusuke kunabantu abaningi, kukhulunywa and niyasondelana emcimbini. Ama-protocols e-COVID awalandelisiswa ngendlela.

Njengomuntu ubeyizamela, uyiqoqela uzuka kube nomthelela omuningi ngoba umuntu ugcine engasakwazi ukuthola ama-customer ukuthi eze ezofuna usizo osunalo. Esikhathini eside, amabhizinisi amaningi agcine evalwa, ngoba manje bengakhwalifayeli isinxephezelo lesi se-COVID, and amabhizinisi amaningi kumele akhokhele amarenti nani nani. Nanezinye izinto yigcine seyikhuphuka ngenxa yokuth beseyitholakala ngendlela yangasese, sekwaziwa ukuthi akutholakali kalula, abantu benyuse i-price yakhona. So, ngingathini, abanye badlile ngayo i-COVID, batholile, laba ababeshushumbisa izinto eyingabe zingasatholakali njengotshwala, nabangcwabi nabo bakwazile ukuthola ngoba phela ibona bebebhizi beqhuba isevisi yomngcwabo. So nje, ibe nobuhle nobubi.

Uyi-check-e kuwena okuthi ikuphi obhekane nakho, iyiphi inkinga obhekane nayo. Esikhathini samanje sesiphila nama-social media, nange-inthanethi. Yabo njengo-Google, i-Google i-browser ejwayelekile, nabantu abaningi abagcwele bavamise ukuyiholela kuwo. Khona o-social media, o-TikTok, o-Facebook, noku-cross reference-a, umuntu u-check-e, ngoba khona into eyinjengema-reviews uma wukuthi awukholwa ubuka nama-comments ukuthi inkinga obhekane nayo, le-product oyithilayo iyahambisana nalento onayo and isisize abantu abangaki. So nje, into engakusiza ukuthi u-check-e kuma-inthanethi, ungene nakuma-social media, u-check-e nakuma-comments, ukhulume nabantu esebasizakele, uqinisekise ukuthi lezi zinto, lento le ingakusiza, nanokuthi kule nto ekuphethe iyahambisana yini nayo.